Ke ne ke fofela kwa toropong ya Cape Town, go ne go le monate mme ke ne ke tshogile.

Toto ya ka ke go ka pagama sefofane mme ke tla itumela thata fela fa nka se pagama, ke tshabe go ka pagama sefofane, ga ke motho o le gore ke tshaba .

Tsala ga go sepe se se ka diragalang fela fa o ka baya maikutlo a gafo fatshe mme o a sa nagane sepe o a go ipona fela o le kwa nageng ya Nigeria, ga go sepe se se bosula se se ka go diragalang.

Tiriso ya dibese e thusa batho ba le bantsi ba e le gore ga ba kgone go ka dirisa dipalangwa tsa bone mme ba dirisa tiriso e ya di-bus. Ke tiriso e ntle thata e le gore mo re dulang teng re itumelela yone go ka e dirisa.

Mo ke dulang teng, ga gona mafelo a e leng gore o kgona go reka karata eo mme o tshwanelwa ke go ka dirisa mokgwa wa inthanete go ka reka karata eo, ke dikgwetlho tse e leng gore re kopana le tsone mo re dulang teng.

Fa o na le tirisanommogo le badirisi ba dibese ke naga gore o mokgweetsi o tlhwatlhwa wa bese.

Batho ba le bantsi ga ba kgone go ka ya meberekong ya bone fa go na le seteraeke mo e leng gore go dira gore batho ba bangwe ba latlhegelwe ke ditiro tsa bone.

Ka gore batho ba kgone go dira mabaka a bone mo e leng gore ba a itse gore bese e tsamaya nako mang ga e tsamaye nako mang.

Ke kile ka siiwa ke bese ka gonne ke sa tsoga ka nako.

Mo ke dulang teng ga ise re nne le ditshupetso tsa dibese.

Ka gonne metse e mengwe ga e na batho ba le bantsi ebile gape metse e mengwe ga e na ditsela tse e le gore dibese di tla kgona go ka di dirisa.

Ga leokwane le ya ko godimo, ditlhwatlhwa tsa dibese di ya ko godimo mo e leng gore di re ama thata ka gonne le batho ga re tshwane go na le batho ba e leng gore ba dikobodikhutshwane ga ba kgone go ka patala madi a mantsi go ka dirisa bese.

Ke tla e lekanya go ya go supa ka gonne bese di re thusa thata mo ke dulang teng ebile e botoka, madi a teng a botoka go tshwana le a thekisi.

Sa itumela thata ka gonne madi a bese a botoka thata go tshwana le a thekisi.

Ee, mo lefelong le ke dulang mo go lone batho ba le bantsi ba tsamaya ka dinao, ba bangwe ba dirisa dibaesekele go ka ya ditirong.

Ke itse matshwao a batsamai ka tsela a go tshwana le di-pedestrian.

Ke dikotsi tsa go ka thulwa ke dikoloi mme fa badirisi ba dikoloi fa ba ka nna kelotlhoko thata mo tseleng go ka fokotsa go ka thula batsamai ka maoto.

Dikotsi tsa go ka thulwa ke dikoloi.

Gore badirisi ba tsela ba kgona go ka nna kelotlhoko gape dikotsi tse di diragalang mo mebileng ke gore batho ba feleletse ba thulwa ke dikoloi.

Ka gonne mebila e a relela ebile gape mebila e tlala ka metsi, e dira gore batho ba kgone go sa tsena ka nako meberekong.

Tsamaya ka baesekele le go tsamaya ka dinao o nna setlhabelo sa bokebekwa ka gonne ga o a babalesega mo mebileng, ba go tshwara poo ba kgona le go ka go kgothosa.

Dirisa mebila wa R five oh seven, ke mebila o le gore ga o a tlala dikoloi thata ebile le batho ba le bantsi ga ba o dirise go ka ya mmerekong.

Batho ba bangwe ga ba kgone go ka dirisa dibaesekele go ya kwa tirong mme ga ba go utsweditse baesekele o kgona go ka ya go ka bula kgetse kwa seteišene sa mapodisi.

Mosola wa baesekele ke go ka e dirisa gore o kgone gore o tsene ka nako go ya tirong mme batho ba bangwe ga e se gore ga ba na ditlhong batho ba bangwe be ba sa kgone go ka e dirisa.